Afrika Borwa ena ke nahana e belong-a ho ke ya batho kaofela. Rona re le batho hore na mebala ya rona e jwang ho salang Afrika Borwa ena ke ya rona ka hobane kaofela re tswa naheng, e le nngwe hore na o lekgowa o Mozulu o Moxhosa, o Mosotho kapa o mosweu kapa o motsho ho salang ke naha ya rona kaofela.

Lewatleng, ke nahana ho na le ditlhapi tse fapaneng mara tse kgonang ho jeya. Ha hona diphoofolo ha kalo kalo, because ha ke nahanne le hore dinqanqane di ka jowa kapa dikolopata di ka jowa. Ho ka jowa ditlhapi tse jehang jwalo ka hake, jwalo ka dikankarapa jwalo ka di-crap-o, jwalo ka di-shrimp ka sekgowa ka senyesemane.

Ho basebetsi baka ba polasing, ke re re sebetsaneng mmoho. Ke re re tjhentjhisane ho katana le polasi le dipudi tse no no. Mme le hape tswantse re sebedisane le setjhaba se dulang pela polasi ya ka hore re tsebe ho thola batlokotsebe bao ba ntse bang senyetsa hore kapa ke thibele hore ba skebe bang senyetsa.

Ka hore ke reke ntho e re bitsang di-Jojo Tank mme ke tshele metsi nako e kgolo le e nyane ka hara Jojo Tank. Hore ha kemello e fihla be ke na le metsi a lekaneng, le hape le ka hore ke skebe, ha ke bona hore pula ya tla. Ke skebe ka sebedisa metsi ao a pompong, empa ke sebedise metsi ya pula hore ke emele pula hore e kgone hona, e tsebe ho nosetsa meroho ya ka e polasing.

Taba ya hore nkgono a re re skebe, ra rema ditholwana. Ke lebaka la hore ha di kanna ba ha di so butswe hantle kapo kapo ha di so nosetswe hantle, kapa o batla tla di hole ka botlalo. Ka nako e nngwe re ka re ka kotula, dijalo di soka di butswa be re nahana di botswitse, empa be di sa butswa.

Ha o ka boloka tjhelete ya hao ka hara ka hara dirapa e bolela hore e safe moo e leng teng e tshireletsehile moo e leng teng, mme le hape ha e tshwane le ka tlung moo motho o mong le mong aka kenang ka tlung a ba e utswa, kapo ebe lahleha ntle le ho e beha ka tlung le materaseng kapa o ka rakeng kapa kae. So, bohlokwa ba dirapa ke hore tjhelete ya hao dula e tshireletse le mme le wena ke wena feela ya tsebang hore moo e leng teng, mme e le hape e tlo o fa phomolo ya kelello ka taba ya hore o ka kgona ho e hula neng kapa neng, jwang kapa jwang.

Ntho e ka e ngolang ka hara buka yaka ya bolemi ke hore na nka thibela jwang kapa ntho e nka e ngolang ka hara buka yaka ya bolemi ntho e nka qalang ka yona pele. Ke hore nka ngola hore ke dipalesa tse feng kapa ke meroho e feng. O ka e jalang hara province le profinsi e nngwe, hobane hase di-province kaofela tse tla jalang dipalesa kapa meroho e tshwanang. Mme hape ntho e nka e ngolang hore ke eng motho a ka etsang leo a sa tlamehang ho etsa ka hara, hore ho jala kapa hara bolemi mme le hape, le hore ke eng a tlameileng. If a shebile ho etsa polasi ya dipolasi tse fapaneng. Nka ngola hore hara e nngwe le nngwe hara tsona, ditla morao tsa yona, ke eng kapa menyetla ya yona ke eng.

Dipalesa tse o kgonang ho di hodisa ka hara Foreisetata, ke koro, ke sunflower, ke ditapole, ke diapole le diperekisi. Ka hara Western Cape o kgona ho hodisa morara le matokomane. Ka hara Limpopo o kgona ho hodisa poone, koro hammoho le North West le Eastern Cape le Cape Town o kgona ho hodisa morara le ona.

Ntho e nka e etsang kore ke batle motho a dulang moo, hara polasi eo kapa basebetsi bana haebe bana ba sebetsa moo. Haeba ho nona le basebetsi ba sebetsang moo, ke hore ke ba batle ba sale la polasi eo, mme ke tla ba lefa tjheletenyana ka kgwedi kapa nna ka matsoho a ka a mabedi kore ke tlohelle mosebetsi wa ka wa makgwa. Haeba ne ke sebetsa toropong, kapa ke dula toropong ke falle toropong, mme ke be ke lo dula polasing eo ke lo sala le dikgomo.

Ntho ya pele e ke tla e buang ho yona. Ho basebetsi ba sebetsang polasing ke hore ke ho ba kgothalletsa wa fa kgothatso ya hore ba kgutlele sekolong empa ho kgutlela wa bona sekolong ke ho ba isa skolong sa polasing, ba lo ba ruta ka polasi le ka ho jala le ho hlokomela ha diphoofolo le ka eng. Mme hore ba hore ba ye moo re tla ba bolella hore ba seke ba tshwenyeha ka ditjhelete tsa ho ya sekolong, Mme polasi ya ka kapa nna ka bo nna. Ke nna ke tla ba lefela dithuto tsa bona tsa ho ya sekolong le ditlhoko tsa bona tsa ka mehla.

Ntho ya pele e nka e buang ho basebeletsi ba ka ke ho ba leboha ka mosebetsi o makgethe, o ntso bao etsa polasing mme ntho ya bobedi e nka ba e kore ke ba ke ba fa monyetla wa hore ba ye sekolong ba lo jwalo etsa dithuto tsa bona tsa polasi, mme ke ba jwetsa hore, ba seke ba tshwenyeha ka ditjhelete tsa tefo tsa ho patala sekolo kapa university hobane ke polasi e tlo patala, kapa nna ke nna ke tlo patala le ditefo tsa bona tsa ka mehla, tse leng ditlhoko tsa bona.

Di ka o dikolobe di ka o etsetsa tjhelete ka tsela tse fapaneng jwalo ka hore, ha ntse di ha ntse di, ha ntse di etsa bana mohlomong kapa di etsa madinyane mme o ka kgona ho di rekisa, kapa o ka kgona ho di rekisa mabenkeleng ka hore, o rekise nama ya fariki, mme mohlomong o ka di rekisetsa le batho ba ba batlang ho ho ba na le dikolobe mahaeng a bona.

Nna bophelo bo ka bo kgethang ke bophelo, bophelo ba mahaeng kapo ke bophelo ba mapolasing hobane o kgona ho etsa ntho enngwe le nngwe. Ka matsoho a hao ntho e rekiswang toropong, o ka kgona ho etsa ka matsoho a hao. Mme le hape ha e tlo hloka le tjhelete e ngata. E ngata ya hore o iketsetse mme o hloka fela metsi, o hloka fela mobu o hloka le letsatsi le ho di nosetsa ka mehla hore di kgone ho hola. Mme oka kgona le ho itshepa ka hona mejalo eo kapa meroho eo kapa ditholwana tseo.

Meroho e tshwanang le ya serapeng le ya mabenkeleng e a tshwana, jwalo ka ha ho jala moroho o ntso tshwana le wa toropong e ntse e ka mokgo, e tshwanela ho ka teng. Empa fela phapang hao dijala di nka nako e telele mme le hape mabenkeleng. Hona le ntho tse ba di sebedisang hore, hore dijalo tseo di skebe tsa bola kapa di hole ho feta moo, jwaloka ha o jetse tjhidisi, tjhidisi e nka nako e telele empa ya bola, ka mora nako e itseng hobane e tswa mobung mme o e hodisitse ka tlhaho ha hona dintho tseo o di tshetseng hore di skebe tsa bola.